Izinto ezibalulekile okufanele uzicabange lapho ukhetha umshwalense wempilo, uhlobo lomshwalense ofuna ukuwubhalisela, izimo nemibandela yomshwalensi, inani lemali ozoyikhokha inqubomgomo yokukhokha, ukubhalisa izimangalo. Kanye nezimo ezikhethekile, izinsiza ezengeziwe, kanye nokufundwa kwesivumelana ngokucophelela.

Ukuze ufaneleke izinzuzo kufanele kube wukuthi ulahlekelwe umsebenzi ngaphandle kwamaphutha akho, ungabi nokunye ukuhola ongakuthola, ufake iscelo ezinyangeni eziyisithupha, kudingeka ungene kuwebhusayithi yabo ulethe amadokhumenti wakho, ugcwalise amafomu adingakalayo ebese ulindwa ukuhlolwa kwesicelo sakho.

Ngingaluhlukanisa ngokuthi umuntu ngimchazele kusukela ekuqaleni ukuthi lolu hlobo lomshwalensi lukanjani, imbandela yalo imikanjani, kanti futhi inani yemali okumele ayikhokhe kumele akhokhe malini njalo ngenyanga. Kanye nemigomo yokukhokha esinayo kulo mshwalense wethu imiphi, kanye nezinye izinsiza ezingeziwe walo mshwalense awukhethayo iziphi, ebese ngiyamucacisela ukuthi uma sekufundwa isivumelwane sizosifunda ngendlela enhle ophocelekile ngokucophelela, yebo ngingenza kanjalo. Ukuthi ngimbhalele phansi noma mangimchazela futhi ngimchazele ngokuhlukahlukana komshwalense ukuthi kumshwalense kunahloboni nani nani nani nani elindelekile.

Waphatheka kabuhlungu ekhala imini nobusuku ngoba azange afunde ukuthi umshwalense wakhe ilo omfushane, yena wayezitshela ukuthi uthatha umshwalensi ozomqhuba ngoba ufake nabantu abadala kanye nabantwana. Uma esethi sothola ucingo lokuthi umshwalense wakhe usuvuthiwe yena wamangala ukuthi kanjani ngoba phela kanti futhi akunamuntu mhlampe esethe ushonile kanti kwaba wukuthi ulwazi akazange aluthole oluphelele kubantu bomshwalense. Naye ngokwakhe akazange afundisise kahle amaphepha kanye nomshwalense awujoyinayo.

Ukuthi engabe lo muntu othatha umshwalense usemdala kangakanani obudala bakhe ukuthini ngoba phela siyazi ukuthi umuntu uma esemdala kakhulu kuyenzeka ukuthi umshwalense wakhe kube ukuthi usuke ungakavuthwa yena usedlulile emhlabeni. Manje nalokho kuyadingakala ukuthi kubekwe kucace ukuthi kuncono uma kuthatha umuntu umshwalense osemnyangweni emingaka, ngoba yena siyazi ukuthi usuke asenesikhathi eside. Enye into ukucabangela lapho ahlala khona ukuthi ingabe izinto uzozithola eduzane yini uma kuthiwa nakhu umshwalense, umshwalensi wakhe usulungile, engabe izinto zakhe zizofika ngesikhathi yini lapho ahlala khona.

Uyazi uNonjabulo sisi umshwalense ongakusiza ilona mina engikuwona uyawazi-ke nawe ukuthi mina ungisize kangakanani, kanti futhi uma uvelelwa inkinga kungekho khona ukuthi engozini kuphela nanoma ngaba imoto yakho ikunikeza iy'nkinga mlampe imile yajama usendleleni emgwaqeni. Bayafika bazokutakula mhlampe ibhethri imoto yebhethri yakho ayivumi, imoto ayifuni ukuqala ukuqalisa bazofika bazokusiza badumise imoto yakho ukhone ukuhamba, nanoma ngabe mhlampe imoto yakho ithintekile kancane bazofika. Uyahambisa imoto yakho bazokusiza bona yonke into yabo iyashesha, uthathe sisi thatha lo engikuwo mina ngoba futhi nemali yakhona ayidli eqolo ayimbi nje eqolo, uzokhokha nje imadlana encane wena azijabulele ngomsebenzi wabo.

Ukuthi umshwalense wabo engabe uma ngabe bona bayasebenza yini iviki lonke ngisho nangempelasonto ngoba ikhona imshwalense le esebenza kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kuzothi uMgqibelo neSonto bangasebenzi, okokuqala ilokho engingakubheka ngoba isifo asazi ukuthi singavela nini. Okwesibili, engingakubheka ukuthi ngabe imali bayikhokha ngaskhathisini, ngokushesha okungakanani ngoba kukhona abathatha u-twenty-four hours, kukhona mhlampe abathatha izinsuku. Ngingabheka nalokho ukuthi ngabe bakhokha emva kwesikhathi esingakanani izimali zami.